Fa re tla mo tabeng eno ya go adima madi a go duela dithuto, le re be re tla mo tabeng ya go adima madi mo dilong tse dingwe, kgang ya go adima madi a go duela dithuto, ke taba e leng gore fa moithuti a fetsa dithuto tsa gagwe, o tla tlamehile gore ga fetsa go bereka, a dire bonnete ba gore kgwedi le kgwedi ba tsaa bontlhabongwe gore ba duele madi a adimileng magareng mo dithutong tsa gagwe. Mme motsadi a ele tlhoko gore ga a tsenya kopo ya go adima madi, e be e le gore ga a bereke ebile ga a kgone go fitlhelela go patela dithuto tsa ngwana. Mme a dire bonnete ba gore mo tsamaong ya nako o go thusa ngwana go duela sekoloto seo.

Fa ke leka go romela dikete di le tharo ka mogala wa letheka kwa Botswana, mme ke a bona gore ditshenyegelo tsa go romela madi ka bonako ke makgolo a le mararo, mme madi a ne ke a tshwere a lekana le dikete di le tharo, nka dira bonnete ba gore ga ke romele dikete di le tharo. Boemong, nka leka go romela dikete di le pedi le makgolo a ka nna supa, ke itse gore mo godimo ga moo ba tlo go itseela makgolo a bone a mararo. Ka moo nka leka go romela dikete di le pedi le makgolo a le supa.

Fa ke rekile koloi ka banka, ke ne ke adimile madi go reka koloi, e be ke retelelwa kapa ke latlhegelwa ke tiro, ke be ke retelelwa ke go patela sekoloto sa me, tsela e maleba e nka e tsayang, ke go dira bonnete jwa gore ke boela teng kwa bankeng ko ke adimileng madi teng mme ke buisana le bone gore ba tle ka lenaane-tema le letšha la gore nka kgona jang go duela sekoloto sa bone bietjie bietjie.

Fa ke fitlhela akhaonto ya me ya tšheke e nale go jega ka kgwedi le kgwedi mo morokotsong wa teng o tlabe o le kwa godimo, nka thibela akhaonto ya me ya tšheke ka go lebela kwa bankeng ke a go ithulaganya le babereki ba teng mme re dule fatshe ke ba bolelle ka mathata a me, mme ke bone batho ba ba maleba ba ba tla mpontshang tsela e e siameng, ba ntemose gore go tswa moo tlampe ke dire jang, ke sa dira yang.

Mobeeletsi wa madi wa lekgetho yo iphitlhelang a dirisa TSCTFSA, e leng yona Tax Free SA, a ka iphitlhela a kraa morokotso o o kwa godimo fa iphitlhela a beeletsa madi a bonalang mo akhaontong ya gagwe, mme a 'ire bonnete ba gore o ikamana le ba banka ya gagwe ba mo tlhalosetse go le gontsi ka ga TFSA jaaka ene e le gone e tsenngwa mo malobeng. Mme ka gore jaalo, a ka iphitlhela a kgona go fitlhelela morokotso o montsi ka go ikamana le ba banka ya bolokelang kwa go yona.

Fa nka latlhegelwa ke karata ya banka, selo sa ntlha se nka tshwannang ke go se dira ke go dira bonnete jwa gore karata eo ke a e tswala, ke e tswala ka mogala wa letheka kapa ke 'ira bonnete ba gore ke tabogela kwa polokelong ya banka ka bonako gore ba nthuse gore karata eo ba e tswale. Mme go botlhokwa thata go dira bonnete ba gore karata ya gago ya banka e bolokegile ka nako tsotlhe gonne manwee-nwee ka ntle ka mona, a mantsi ba ka go tseela madi a gago o sa lemoge. Go botlhokwa ka nako tsotlhe re 'ire bonnete ba go dikarata tsa rona di boloketsegile, mme re ne re ntse re tsena mo megaleng ya rona ya letheka go bona se se diragalang mo mading a rona a mo dibankeng.

Go beeletsa madi go ka simolola ka lekgolo go ya kwa godimo bontsi jwa madi, mme kgang-kgolo e dirang gore bontsi jwa batho ba se dumele gore go beeletsa madi go nale dipoelo tse di itumedisang, ke ka ntlha ya gore batho ba solofela go bona morokotso mo nakong e khutswanyane. Batho ga ba na bopelotelele jwa go itshoka nako e telele gore ba bone morokotso wa bone ba solofela go kry-a morokotso mo nakong e khutswane, mme yone kgang eo, ga e bereke yaalo.